Nansi indlela engingakhuluma ngayo nonogada wesiteshi sesitimela. Sawubona, ngicela ukubuza nje. Kungani izitimela zingasigcini isikhathi esibekwe ohlwini lwezikhathi? Ngikhathazekile ngoba ngiya emsebenzini futhi isikhathi sami sibucayi. Yingabe kunenkinga ethile futhi kungaba yini indlela engcono yokwazi uma izitimela zizohamba ngasiphi isikhathi ukuze ngihlele kahle uhambo lwami. Lokhu kukhombisa ukuthi ngiyahlonipha ngiveza ukucasuka kwami ngendlela ecacile nenobungani futhi ngibonisa ukuthi ngifuna ulwazi.